Ndingeza nomthetho wokuba bonke abantu abadlalayo bakwazi into yoba xa besiya emazweni kuyodlala bakwazi ukuza namalunga efemeli yabo. Umnye umntu, okanye babini but kufuneke babekhona abantu abazayo abakwaziyo into yokuba bathini, bazobaxhasa xa bekwamanye amazwe.

Mna ndingathi ziSpringboks kuba yeyona timu mhlawumbi okanye lelona qela endikhe ndalibona libumbanisa ama-Afrika onke. Not, amaMzantsi Afrika, ama-Afrika. Nento yoba xa kuzodlalwa imidlalo bonke abantu baye bavuye, wonke umntu ubona yonke nto ngasonye, wonke umntu uyabaxhasa, kuvele kubekho uvuyo xa kudlala bona kuba ilizwe lonke liye libumbane. Kwamanye amaqela iye ibe ngabantu abakhethekileyo abathanda elo qela eli. Kodwa xa isiza kwiSpringboks iba lilizwe lonke.

Ewe zikhona iindawo ezinjalo apha endihlala khona, abantu bayakuthanda into yoba bagcwale khona. Xa kungekho midlalo, baya konwabo khona okanye benze izinto ezifana nemiculo, nemidlalo yabantwana okanye kwenziwe iimarika, okanye kuyobhiyozwa nje noba yintoni na ekhoyo ekuhlaleni, so iba khona and zikhona iindawo ezinjalo.

Mna ndicinga ukuba liqela leSpringboks elineejezi ezigqwesileyo kuba ikiti yabo intle, bayafaneleka kuyo, ayifani nezamanye amazwe, and iyosoloko ithengwa ithandwa ngabantu abaninzi. Ayingabantu abakhethekileyo kuphela abayithandayo, nguye wonke umntu oyithandayo. Iye ifanele abantu abadala, ifanele nabantwana, ifanele namasana amancinci, yeyona ihamba phambili kum.

Ndingaqhubeza ndikhuthaza into yoba mabayodlala nakwamanye amazwe xa befumane ithuba ukuze babe naloo experience, babe naloo exposure. Kuba into yodlala kwindawo enye okokoko ude mhlawumbi uqhelanise nendlela yebhola okanye nendlela yomdlalo. Kodwa xa unethuba le nto yoba uye kwelinye ilizwe udlale khona mhlawumbi okanye ubone indlela abenza ngayo izinto, ibaluleke kakhulu leyo into ukuba uzofumana nemfundiso bungasoze uyifumane uba ubuhleli endaweni enye. Kwale yoba baxhasane nento yoba iintsapho zamabhakabhaka zisoloko zikhona xa kukho imidlalo njalo, njalo, iyabakhuthaza loo nto and futhi yinto entle leyo.

Abaninzi abantu abayazi, bafane bacinge mhlawumbi into yoba kukonwaba nje okanye kuba umntu ekwazi uyidlala le nto ayidlalayo okanye ekwiqela eli akulo yinto yemidlalo nje leyo, uyadlala, ubhatalwe. Kodwa into yokuba ukwazi ukudlala inazo kakhulu iinzuzo ozifumanayo kuba uyawuvocavoca umzimba wakho, uye ukwazi into yoba impilo yakho ukwazi uba isesimeni esirayithi, esiqondileyo, zonke ezo zinto ezo zibalulekile.

Imisebenzi yangaphandle yindlela elungileyo yozililonga ngelixa uchitha ixesha nomnye umntu okanye nomhlobo wakho, kwaye ikuvumela uba ubone iindawo ongazange wazibona ngaphambili. Ndingathanda mna ukuhamba nalo mhlobo kwaye ndingayonwabele leyo into yokuba sikhe sihlale kwindawo enendalo.